Maga o tsireledzeaho musi muthu a tshi a a tshi ṱoḓou shandukisa phini dzawe dza application ndi musi o to ya banngani ya account ine avha nayo vha kona ha u mu thusa nga u shandukisa phini dzawe nga nḓila yo tsireledzeaho kha mabvemu.

Zwo thusa nga mannḓa ngori lufu ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine u nga si zwi vhekanye uri zwi do itea matshelo, zwo thusa nga mannḓa ngori houḽa muthu o vha a sina na peni mara nga nṱhani ho uri o vha a na dziphoḽisi dzo tsireledza mbulungo vha ṱavhanya vha mubadela a kona u isa mbulungo phanḓa na hone mushumo wa tshimbila hanga o vha a si a si muthu we a vha a sina na peni.

Zwine vhashumi vha teyo u sedza zwone ndi zwa uri munikelo yavho ya UIF ndi ya ndeme nga maanḓa lune vhaḓo i ṱhoga musi mishumo yavho i tshi fhela kana musi vha tshi i ṱoḓa murahu vha a kona u ya vha i vhila vha i wana i na dzi nzwalelo dzayo nga nnṱha. Ndi zwa ndeme nga mannḓa lune a vha tea u zwifhelela mbilu.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi vhona zwo tsireledzeya nahone zwo leluwa vhukuma ngauri iwe muṋe ndi iwe une wa kono u dzhena nga ngomu kha akhaunthu ya bannga yau wa kono u ḓi rengela airtime zwi dovha hafhu zwa leludza na tshifhinga tsha u tshimbila u tshi yo renga airtime mashophoni.

Muthu a sathu athu vula funeral cover u tea u thoma a vhudzisa kha vhathu vha tsini a pfha vhuṱanzi uri funeral cover ine a khou ṱoḓa u i vula ndi a vhukuma naa, a ḓi ita ṱhoḓisiso na hanefha kha dzi kha dzi kha vhudavhidzani ha ha ha ha dzi internet a sedzulusa a vhona uri eyo funeral cover ine a khou ṱoḓa u i vula ndi yone naa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi songo fanela fhedzi zwiṱukuṱuku vha tea u vha nazwo ngori ho vhusiwa ho vhulunga masheleni ayo vhavha vhatshi kho ḓi ufha dzi nzwalelo dzine na iwe u ya dzi wana nga ntha nga murahu ha tshikhala etsho tshe wa vhulunga ayo masheleni ngatsho. Hone masheleni ayo a vha a khou bva khavho vhone vhaṋe vha bannga fhedzi a vha teyi u to dzhia masheleni manzhi a sina vhukono iwe wa sala u sina tshewa fara tshone.

U ya nga nḓivho yanga UIF a i waniwa nga muthu muṅwe na muṅwe i waniwa nga muthu ane u ya shuma, hafhu a shuma maḓuvha kana mithethe i fhiraho fumbili iṋa twenty-four hours kha ṅwedzi, hafhu oyo muthu u tea u vha a tshi dzhielwa tshelede kana u nikela tshelede kha UIF. Hafhu oyo muthu u tea u dovha a vha muthu ane a vha uri a tshi i wana u teyo u vha o fhelelwa nga mushumo kana khonṱhiraka yo fhela.

Ndi zwa ndeme vhukuma hu itela uri vha si fhire vha si fhire kuitele kwa vhaṋe vha mushumo vha tea u tevhedza zwine vhaṋe vha mushumo vha khou ṱoḓa zwone arali vha tshi rerela zwine vha rerela zwone vha tea u zwi ṱhonifha nga tshifhinga tsha tshumelo uri vha sa vha khakhise, nahone zwine vha ita zwone a vha tei u dzhenelela fhethu arali hu vhurereli havho.

U ya nga ha nṋe vhatholi vha nga ḓivhadza vhashumi vha vho nga ṱhoḓa nga ṱhoḓea nga nga ha u ṱoḓa mbuelo dza UIF dza malwadze nga u fara meeting navho kana vha ita gurupu ya WhatsApp kana nga imeiḽi u vha vhudza uri zwi tshimbilisa hani musi vha tshi ṱoḓa u ita ṱhoḓea idzo arali vha tshi kho vhaisala lwa maḓuvha a fhiraho a sumbe uri vha vha vha nga kona u wana hani ṱhoḓea idzo dza UIF dza musi vha tshi vhaisala vha vha thusa vha dovha hafhu vha vha thusa nga u vha itela dzi fomo dza ui dza dza ui two point two na dziṅwevho dzo uri vha kone u vhila iyo tshelede.

Thaidzo dzine dzavha hone ndi dza musi vha tshi vho senda tshelede kana u rumela tshelede kha account i si yone. Tsha khwine nṋe ndi vhona hu musi wo tou ya bangani vha vha dibosithela iyo tshelede ya zwi school fees zwa vhana ngauri thaidzo ivha musi vha tshi vho to ḓi itela mbadelo idzo nga founu vha tshi vho fhedza vha tshi vho rumela kha account kha akhaunthu nambara i si yone zwa vho sia tshelede yo no ngalangala.

Nṋe musi ndi tshi ya u ṱoḓa khumbelo ya garaṱa ya u thoma ya tshikolodo ndo ḓo ya nda vhudzisa shophoni iḽo ḽa nda vha ndi kho takalela u vha na garaṱa yaḽo, vha nṱalutshedza uri hu ḓo toḓea basa yanga ha ṱoḓea na pay slip yanga arali ndi tshi shuma. Ha ḓi ṱoḓea na dzi namba founu na ha dovha ha ṱoḓea na namba founu dza mudzulatsini ane a nga foinelwa musi ndi si khou wanala. Vha ḓi nṱalutshedza uri dzi mbadelo dzi tshimbila nga nḓilaḓe.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo musi ndi tshi ḓadza fomo ya garaṱa ya tshikolodo ndi dza musi vha tshi ṱoḓa dzi dzi gros dzi gross salary kana mbuyelo ine nda i dzhia ndi tshi hayani uri ndi mingana musi ndi sa ndi saathu fhungudzelwa dzi tshelede dza UIF na uri musi ndo no fhungudzelwa dzi tshelede dza UIF dzi vha dzi, i vha yo sala i vhugai. Fhedzi ndo ḓo zwi kunda nge nda ya nda humbela mushumoni uri vha ngi tele pay slip uri ndi kone u ḓivha uri vha fhungudza tshelede nngafhani kha muholo wanga, ndi hone nda ḓo kona u wana thuso nda kona u ḓivha izwo zwithu.

Nyeletshedzo ine nda nga i ṋea muthu ane a khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo lwa u tou thoma ndi nga mu eletshedza uri a thome a sedze zwine a funesa zwone na zwine a zwi takalelesa kha mavhengele uri a ḓo kona u dzhia kana u ita khumbelo ya garaṱa. Fhedzi a khethe o ḓigeḓa a songo dzhaya a ḓifhe tshifhinga, a dovhe a ṱoḓuluse na dzi mbadelo dzine dza ṱoḓea kha iyo garaṱa, uri dzi mbadelo dzi tshimbilisa hani nga ṅwedzi. Fhedzi musi a tshi dzhia garaṱa a vhe a muthu a fulufhedzeaho ane a ḓo kona u badela zwikolodo izwo nga ṅwedzi nga ṅwedzi ngori zwi a sia zwi na masiandaitwa a si avhuḓi arali u sa khou badela.

Vhu ndeme, phambano.

Ndi ngauri akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe i thusa kha dzi nzwalelo, i ya vha na dzi nzwalelo hune wa wana nga ṅwedzi nga ṅwedzi musi hu tshi fhela, zwi tshi nga tshelede ine u vhulunga yone u fhirisa akhaunthu yo ḓoweleaho ya u vhulunga tshelede.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi akhaunthu ya dibosithi ine nga lungisi ra i vhidza Fixed Deposit Account. Ndi tshaka ya akhaunthu ya zwa matambo nḓevhe ine ya vha na vhuthihi ha u dzudzanywa ha tshelede, i shumiswa nga vhathu vha tshi ṱoḓa u vhea tshelede yavho lwa tshifhinga tshilapfhu tshi re mulayoni uri i vhe i i vhe i i kule i si khou shumiswa kana u bviswa tshelede iyo musi tshifhinga tshi saathu fhela.

Ndi ngauri kha mobaiḽi mani uya kona u vhona tshelede ine ya vha uri wo i vhulunga nahone u na yo nga tshifhinga itsho kha akhaunthu yau zwi dovha zwa leludza uri u kone u vhona uri u shumisa vhugai kana u kono u rumela vhugai kha muṅwe muthu.

Life cover arali yo vha i tshishumiswa sa thulusi yo vha i tshi ḓo tou shumiswa sa lufo lwo bika vhuswa ngori yo tika miṱa minzhi badi lune ha sokou bvelela dzikhombo nnzhi vhukati ha miṱa vha kona u ṱavhanya vha thusalea nga masheleni ane vho a vhulunga kha dzi life cover dzavho.

Ndi zwithu zwine vha zwi vhidza uri ndi dzi banking tshadzhisi na dzi adimini fee ndo pfa ndisa zwi pfhesesi hezwi zwithu ngori vha vha khou amba uri huna tshelede ine vha i kokodza mafheloni a ṅwedzi na tshelede ine wa i kokodza musi nṋe ndi tshintsha tshelede fhedzi nda kona u fhedza ndo zwi pfhesesa ezwo zwithu uri ndi ngani zwo tea u tou vha zwo tou ralo.

Ndi zwa uri loan iyo ine wa khou i badela unga fhedza u songo tsha badela na dzi nzwalelo nnzhisa dzine dza vha uri nga tshikhuwa vha dzi vhidza dzi interest wa wana u tshi vho tea u badela tshelede yavhuḓi na uri i saatu vhesa i nnzhi.

Akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune u a kona u vhulunga masheleni au wa ḓi dovha hafhu wa kona u shumisa iyo akhaunthu arali u tshi shuma wa hola ngayo kana vhathu vha ḓi u pangela tshelede nga khayo une wa kona u vhulunga masheleni au yo tsireledzea.

U ya nga ha nṋe ndi u fhungudza dzitshelede dzine vha dzi kokodza kha dzi admin fee kana dzi banking tshadzhisi zwine wari wo ntsha tshelede wa tshadzhiwa zwone kana wa wa fhungudzelwa tshelede. Nṋe ndi vhona u nga ri vhathu vhanzhi vha nga vula dzi akhaunthu arali izwo zwithu zwo zwa fheliswa zwori utshi bvisa tshelede huvhe na tshelede ine ya kokodziwa.

Ee u ya nga ha nṋe zwi nga bva kha uri iyo loan ndi nga kona u i badela naa arali ndi tshi shuma tsho thoma ndi sedza uri ndi a shuma lune nda nga kona u badela itsho tshikolodo naa arali ndi tshi kona u shuma ndi nga kona u tshi ṱanganedza nda hadzima iyo tshelede.

Nṋe tshithu tshithihi tshine nda nga ṱoḓa vha tshi tshi bvisela khagala vhukuma ndi tsha uri mbuedzo ya yavho ndi ifhio musi vha tshi kho mpha iyo ḽounu nahone dzi nzwalelo dzine vha ḓo dzi nyaga ndi dzifhio kana dzi lingana vhungafhani uri ndi dzule ndi khou ḓivha zwine nda ḓo ṱangana nazwo musi ndi tshi i badela murahu iyo loan yavho.

Nṋe nyeletshedzo yanga ndi ya uri zwitshiḓa kha tshifhinga tsha ui badela ndi nga mu eletshedza uri nga nḓila ine a nga nga kona ngayo a ṱavhanye a i badele nga u ṱavhanya u fhirisa uri avhe na dzi nzwalelo kana u badela dzinzwalelo nnzhi na u dovha hafhu a ri kunakisela dzina ḽa uri u a kona u badela zwithu hu tshe na tshifhinga.

Nṋe ndi nga muvhudza uri mobaiḽi mani ndi zwithu zwa vhuḓisa nga maanḓa ivhiḽe ndi zwithu zwa musalauno lune zwi a leludza zwithu ngori wa kona u vhulunga tshelede yau fhethu hune wa kona u i vhona uri tshelede yanga kheyi ndo salelwa nga vhungana hafha kha tshelede yanga. Zwa dovha hafhu zwa leludza na uri u a kona u rumela muṅwe muthu tshelede u fhirisa u to takuwa wa mu ṋetshedza tshelede iyo uya kona u mu rumela yone wo ḓi dzulela hanefho hayani hu sina na vhuleme.

Ndo vha ndi tshi nga takalela nga maanḓa u vhulunga zwithu zwingaho sa tshelede ivhile na zwithu zwoṱhe zwine ha vha uri ndi zwi panga nga ngomu ha wallet yanga ndo vha ndi tshi nga takalela u vhulunga nga ngomu ha luṱingo lwanga.

Nṋe ndi nga humbula zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa sa vhunga arali ho itea zwiṅwe zwithu kha nṋe ndavha ndi si tsha kona muṱa wanga u ḓo vha na head start kana muthu ane avha uri u ḓo kona u wana masheleni anga ane ha vha uri ndi ḓo vha ndo a sia afho banngani kana kha akhanthu yanga.

Nṋe ndi nga thoma u mu vhudzisa uri tshelede ine ya kho mpha yone ndi vhungana hone i ḓo ṱoḓa u vhuya i na dzi nzwalelo vhungafhani nga nṱha hone futhi tshine nda dovha nda muvhudzisa ndi uri tshelede ya khou mmpha ndi kho teo i badela lwa miṅwedzi mingana kana lwa tshifhinga tshingafhani.